Balemarui ba dipodi ba lebana le dikgwetlho di le mmalwa mo go tsone go akaretsa go tlhoka metsi a lekaneng, bolwetsi jwa dipodi le tlhokego ya mafelo a babalesegileng a dipodi di ka dulang mo go o ne. Go oketsega ga ditlhaka kgotsa go sa lekaleke ga mmaraka wa dipodi, le gone ke kgwetlho ka gonne balemarui ba kanna ba se bone madi a lekanang mo dipodi tsa bone, go tokafatsa mekgwa ya go rua dipodi le boleng jwa dikhumo re ka akanyetsa, tsenya tshedimosetso e ntšha jaaka go dirisa mafelo a kgonang go laola maemo a tikologo.

Ka pono ya me, badiri ba dipolase ba kopana le dikgwetlho di le dintsi mo ditirong tsa bona ntlha ke gore, bontsi jwa bone ga ba duelele sentle mme meputso ya bone ga e lekane le tiro e thata e ba e dirang, ntlha ya bobedi ke gore ba dira mo maemong a thata go tswa mo letsatsing, mo dipuleng le mo mogoteng, ka dinako tse dingwe ba sa nne le didiriswa tse di ba sireletsang gape go na le go tlhoka polokego mo tirong ka ntlha ya diphelehu tsa matlhape kgotsa didiriswa tse di sa siamang.

Motlhomi ka na o ne o gagametse o sa itse lefoko stunning, e re ke go tlhalosetse lefoko stunning ke mokgwa wa go dira gore phologolo e latlhegelwe ke maitemogelo kgotsa e seke ya utlwa botlhoko pele e ka tlhabiwa, tsela e nngwe ya go dira seno ke ka go eletsa ka motlakase kgotsa ka phefo e kgarakgatsang go ikaegile ka mofuta wa phologolo.

Maungo le morogo di farologana ka gore maungo ke karolo ya semela e e nang le peo, e e golang morago ga dipalesa, mme morogo yone e akaretsa diphatswana tse dingwe tsa semela tse di jewang jaaka matlhare, dikgathotswana le medi. Fa ke nna le temothuo nka jala mefuta e farologaneng ya merogo jaaka ditamati, eiye. Merogo e mentsho jaaka sepinatšhe le morogo wa kgwetlhane le ditapole. Morogo e ntseng jalo, e gola ka bonako, e tlhokomela motlhofo mme gape e ka rekisiwa sentle kwa mmarakeng.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno di akaretsa, diphetogo tsa maemo a bosa jaaka komme kgotsa dipula tse di feteletseng tse di ka senyeng dithunya le maungo, pele a , gape go na le mathata a dibolo tse di senyang maungo le ditlhare tse di tlhokang madi a mantsi go di reka.

Fa nkabe nna Palesa, ke na le temothuong nkabe ke lema mefuta e farologaneng ya dijalo le diphologolo go oketsa se ke se dirang, mme nka thapa batho ba ba farologaneng go thusa mo ditirong tse jaaka go jala, go kotula, go tlhokomela diphologolo le go rekisa. Temothuo e botlhokwa ka gore e thusa go tlhola ditiro mo baaging, e oketsa dijo mo lefatsheng e bo e thusa le mo itsholelong ya lefatshe, ka go oketsa GDP, e dira gore batho ba kgone go ikemela ka dijo le go tshela sentle.

Fa re khurumetsa dijalo re bipa mmu ka ditlhare tse di sa jeweng, dijalo tse di fa fatshe kgotsa tse di tshwanang le motlhaba, mokgwa o no o fokotsa kgogolego ya mmu, ka go thibela metsi a pula go tlhapa mmu o o motona gape o tokafatsa botsogo jwa mmu ka go oketsa manyolo a tlholego fa dijalo tse di khurumetswang di bola.

Fa ke ne ke le molemi yo o samaganeng le tlhaelo ya metsi, nka dirisa maano jaaka go dirisa tsamaiso ya nosetso ya drip, e e nesang metsi ka bonye fela mo metsing ya semeela, nka kgothatsa Thabo le Masego go tlhoma dikalana tse di bokang metsi a pula, mme ba tlhokomele gore ga gona tshenyo ya metsi mo masimong, gape nna le Rre Dintle re ka lema dijalo tse di kgonang go itshokela komme jaaka mabele le dinawa. Go lema ka nako e e siameng le go khurumetsa dijalo go ka thusa gore mangobo o seke wa nyelela ka bonako, ka maano a, re ka fokotsa tiriso ya metsi re ntse re boloka dijalo di le mo botsogong.

Mo mafelong a tsididi le a omeletseng jaaka Karoo, dijalo tse di tshwanetseng ke tse di kgonang go itshokela maemo a thata jaaka mabele, dinawa, dijalo tse di tlhokang ditsela tse di kgethegileng tsa go sireletsa matlhare, di tshwanetse go tlhokomelwa ka kelotlhoko. Mekgwa ya tlholego e ka akaretsa go jala dijalo tse di fang moriti kgotsa go jala dijalo tse di nang le matlhare a kgonang go sireletsa mmu. Mekgwa ya botegeniki e ka nna go tlhoma ditlhare tse di sireletsang mowa kgotsa go dirisa marapo a a fitlhetseng dijalo ka letsatsi le phefo, go dirisa mefuta ya dijalo tse di kgonang go itshokela malwetsi le tlelaemete.

Go tlhomamisa gore dikhumo tsa diphologolo di tlhagisiwa ka tsela e e tlotlang boitekanelo jwa tsona, re tshwanetse go dira bonnete jwa gore diphologolo di fiwa dijo tse di siameng, metsi a phepa le sebaka se se lekaneng sa go itsamayela. Rre Tshepo le Mme Naledi, ba ka netefatsa gore diphologolo di tlhokomelwa ke baoki kgotsa dingaka tsa diphologolo ka metlha go thibela malwetsi.

Temothuo ya diphologolo e ama tikologo ka ditsela di le mmalwa, fa diphologolo di le dintsi mo lefelong le le lengwe, di ka senya mmu ka go gata thata, mme ditshila tsa tsone di ka senya metsi fa di sa laolwe sentle, gape go tlhokega metsi a mantsi le dijo go tlhokomela diphologolo tse di ka felelang di oketsega kgatelelo mo tikologong, ha go tlhabiwa diphologolo go tlhoka gore go dirisiwe mekgwa e e phepha le e e tlotlang tikologo, jaaka go laola ditshila sentle le go fokotswa tiriso ya motlakase le metsi, ka go dirisa mekgwa ya temo e e tswelelang balemirui ba ka fokotsa tshosometso e e kotsi mo tikologong, bantse ba tlhagisa dijo tse di bolokang.

Tshepo o ne a batla go simolola temothuo, maano a ka dirisang, ke go baakanyetsa mmu a akaretsa go dira tekolo ya mmu, go bona gore o na le menontsha e e lekaneng, a ka simolola ka go lemela dijalo tse di oketsang menontsha ya tlhago jaaka dinawa kgotsa ka go tsenya manyolo a tlhago go tokafatsa boleng jwa mmu.